Mna kaloku ndingamxelela umakazi ukuba, makazi, unaso na isiqinisekiso ukuthi la mayeza lwenziwe uphando ngalo? Ayasebenza na, ngaba awazugulisa na? La mayeza ayile na elebhu ayohlolwa khona ukuthi alungele nyani ukuselwa ngumntu ongaphilanga? Ngoba kaloku la mayeza angovuka ngceni anobungozi kakhulu empilweni yabantu. Ndingamxelela loo nto umakazi kaloku mna ngoba andiwathembanga la mayeza kaloku. Oogqirha bathini bona ngala mayeza, makazi? Ahloliwe la mayeza? Apasisiwe la mayeza? Ithini into yala mayeza, makazi? Andiwathembi la mayeza mna. Kungathini kuthi kanti la mayeza azawugulisa, angaphili umntu lo ase agule? Ha-a andiwathembanga la mayeza makazi mna, khawenze uphando oluthe vetshe ngala mayeza.

Singabantu abamnyama thina sikhule ngamayeza esiNtu. Amayeza esiNtu ke siye siye koosaziwayo abachazayo, umzekelo iinyanga, amagqirha namaxhwele, apho siye sifumane khona uncedo. Ngoba kaloku zikhona izifo apha ezingabonwayo ngoogqirha abafundileyo esikolweni. Umzekelo, mhlawumbi umntu uthakathiwe, ugqirha akazuyibona ke into yomntu othakathiweyo. Kufuneka uye kugqirha wesiNtu, ixhwele okanye inyanga, apho uzawukwazi uchazwa khona uba ngaba esi sifo unaso sifanelwe liyeza elithile lesiNtu. Ndiyakholelwa ke mna ke kumayeza esiNtu kuba ayasebenza kwezinye izinto kodwa ke awancedi yonke into esisifo, anceda ezo zifo zithile ezingqamelene phofu ke neento ezidibene nokuthakatha, nezinye izifo ke zempilo ezincedwa ngamayeza esiNtu zikhona. Wona amayeza esiNtu shem hayi ayasebenza.

Umntu apha oneswekile into emakayijonge kakhulu yinto athi ayitye, ayise phantsi kwempumlo, ngoba ukutya esikutyayo kunegalelo ekuyinyuseni okanye ekuyithobeni iswekile. Oogqirha ke baxabise ngokuthi abantu mabatye ukutya okungenamafutha, ukutya okungenatyiwa nokutya , iziphuzo ezineasidi. Kubalulekile ke xa uneswekile uhleli unawo laa matshini wokuzijova ujonge iqondo lakho leswekile ukuba lime ndawoni na. Ubalulekile ke laa matshini, ngoba ukuphila kwakho kuxhomekeke phaa kulaa matshini uhlale uzazi ukuba iqondo lam leswekile lihlile okanye linyukile. Ikhona ke ne-insulin umntu athi azihlabe yona xa ebona ukuba noko iqondo lakhe leswekile lehlile, ahlabe laa insulin iswekile iphinde ibuyele emzimbeni wakhe abe sempilweni kwakhona.

Kubalulekile ukuba abantwana baxhotyiswe ngemiphumela okanye ngeziphumo zokuba ukhulelwe usemncinci. Abafuni ugxothwa abantwana esikolweni xa bekhulelwe, mabahlaliswe phantsi bachazelwe ukuba ngaba xa uthe wamitha ungumntana yintoni na eya kuthi yenzeke kuwe. Mhlawumbi uyolahlekelwa lixesha lakho lobuntwana, uphele ube ngumntu omdala ungabufumani ubuntwana bakho. So kubalulekile uba ngaba abantwana mabafundiswe esikolweni, zibe khona izifundo ezibaxhobisayo ngokuthi umithe usemncinci. Ayilunganga yona into yabantwana abakhulelweyo balahlelwe kude esikolweni. Mabathathwe bagcinwe, bafundiswe baxhotyiswe ngemfundo okokuba ukumitha ungumntwana kuneziphi na izinto ezawuthi zikwehlele emhlabeni. Ngoko ke kubalulekile uba abantu abamithiyo esikolweni bagcinwe, baxhotyiswe, bafundiswe babe nolwazi oluphangaleleyo.

Mhlobam, kubalulekile amayeza akho e-HIV uwathathe rhoqo. Ngoba kaloku xa amayeza akho ungawasebenzisi le nto kuthiwa yi-viral load yakho izawuvela yehle emzimbeni ugule, ibangele ke ngoku uba wena impilo yakho ibuyele emva. Kubalulekile ke mhlobam uba amayeza uwatye yonke imihla. Laa pilisi yakho uyifumanayo ekliniki yitye yonke imihla, suphosa suku ukwenzela uba ube sempilweni. Xa uthe wayiphosa amayeza akho awatya uzawugula mhlobam. Ndiyakucela mhlobam amayeza wakho watye rhoqo ukwenzela uhlale usempilweni. Uhambe uye eklinikhi uyojongwa i-viral load ne-CD four count yakho uba ime ndawoni na emzimbeni ukwenzela uba uhlale usempilweni ngokutya laa machiza akho e-HIV. Ndiyakucela mhlobam, yitya amayeza uzawuhlala usempilweni, awuzubonakala noba uyagula une-chronic disease, uyawuhlala usempilweni.

Bantwana bam, xa nithe namitha nibancinci ayithi loo nto zibulaleni, umntwana sisipho apho esivela kuThixo. Ewe, yona impazamo yenzekile ukuthi ukhulelwe usemncinci kodwa ayithi loo nto zibulale mntanam. Akhona abantu abangafumaniyo abantwana abadinga abantwana, loo mntana wakho xa uthe wambeleka ungamthatha umse kwezi ndawo zithatha abantwana abangafunwayo akhuliswe zezinye ii-families ezizawuthi zimkhulise umntana ezingafumani bantwana. So kubalulekile uba ngaba xa uthe umithi ungabinazicinga mntanam zokuzibulala. Zikhona iindawo ezicebisayo ezinibonisayo ukuba umntana ukhuliswa njani na, norhulumente ukhona ukuninika zonke izinto enizifunayo for abantwana abo nibakhulisayo. Kubalulekile ke bantwana bam ukuba ningabinazo iingcinga zozibulala xa nithe namitha, uncedo liyafumaneka kurhulumente nakwii-NGOs.

Oh umntwana sisiphiwo ntombi, sisiphiwo umntwana. Ungabinazo iingcinga zokhupha isisu umbulale umntana, ndiyakucela mntanam. Thatha umntana ombelekileyo umhambise umse kwii-NGOs, umhambise umse kubantu abazawuthi bamthathe lo mntana bamkhulise, abantu abangafumani abantwana. Ndiyakucela mntanam, sumbulala umntana umntana sisiphiwo esisuka kuThixo. Urhulumente ukhona mntanam unazo iingcebiso zinintsi and ke nawe ubomi bakho busesichengeni kakhulu xa ucinga ufuna ukhupha isisu. Kungenzeka kube khona ingxaki xa ufuna ukhupha isisu ugule okanye kwenzeke into embi kuwe kuyo loo nto ubuyicinga yokhupha isisu. Beleka umntwana ophilileyo osempilweni, umthathe umgcine okanye umnikeze kwiindawo zabantu ezikhulisa abantwana abangafunwayo ngabazali babo, apho umntana azakukhula kakuhle agcinwe abe sempilweni ade akhule. Nawe uyawuze umbone xa umdala umntana wakho xa ufuna uphinda uye, uye kwesi sakhiwo uyobona umntwana wakho.

Ewe, imibutho karhulumente encedisana nenkxaso kwinto ye-HIV and AIDS hayi mininzi kakhulu, kudala yashunyayelwa into ye-HIV and AIDS apha eMzantsi Afrika. Zinintsi ii-NGOs, zinintsi ii-clinics, zikhona izibhedlele, akhona amacandelo apho ezibhedlele nasekliniki anolwazi oluphangaleleyo ngemiba esondelenene ne-HIV and AIDS. Ikhona nalaa mali ifumaneka phaa eAmerika uDonald Trump uyekile ngoku, laa mali ibinceda kakhulu apha eSouth Afrika ukuncedisana nabantu abane-HIV nokufundisa abantu nge-HIV. Zikhona ke ii-NGOs ezijikelezayo apha emphakathini ezifundisa abantu through ii-community development workers eziye zifundise abantu nge-HIV and AIDS. So ndingatsho ndithi noko zikhona iindawo ezinintsi apha eburhulumenteni ezincedisana nabantu abane-HIV, apho bafumana khona uncedo eliyawuthi libancede umelana nesi sifo se-HIV.

Umntwana onoxinzelelo lwengqondo, le nto kuthiwa yidiphreshini, umbona wena ngothanda uba lilolo, uhleli nje uhleli yedwa akafuni uthetha namntu kuba kaloku kukho le nto umntana imtyayo ngaphakathi kuye engafuni uthetha namntu. Uhleli ehleli yedwa, nakwizifundo zakhe uyawubona mani ha-a uyehla umgangatho wezifundo zakhe ngoku. Akenzi kakuhle apha eklasini, akapasi, akenzi msebenzi wesikolo uphazamisekile nje. Nomoya wakhe uhleli nje uphantsi umoya wakhe, akadlali nabanye abantwana akathethi, uyinto nje elilolo engafuni uthetha namntu. Ziimpawu ke ezo ezithi ziqapheleke xa umntwana omncinci ephantsi koxinzelelo lwengqondo, le nto kuthiwa yidiphreshini. Zifuna uqatshelwa ke ezo nto, xa ethe eklasini umntana akenza kakuhle ubomqaphela, uhleli nje ulilolo akathethi namntu uhleli yedwa.